Ndzi vona ku tirhisa a Wi-Fi swi antswa hikuva enkarhini wa sweswi gezi ri famba ngopfu so loko u ri na Wi-Fi ekaya ra wena u va u ri eka tlhelo lerinene.

Ku hambana ni ku tlakuka ka data hi fanele hi va lava hi xavaka e Wi-Fi emakaya ya hina sweswo swi ta endla leswaku hi nga ha xavi data ro durha hi hamba hi hakela n'hweti ni n'hweti eka Wi-Fi ya hina.

byo xava e data ro tala hileswaku u ta hetelela se u download-a e swilo swo homboloka leswi swi nga lavekiki leswi swi nga ta ku hambukisa u nga hlayi na tibuku ta wena so u u languta swona u teka nkarhi wa wena wo tala eka swona.

Ka mina ndzi vona ku ri netiweke ya MTN hikuva MTN kun'wana na kun'wana la u nga koho yi khoma kahle network ya kona a yi hluphi na hambi ku fambe gezi yi tirha kahle.

ndzi tirhisa Vodacom ndzi xava ma-data siku na siku hi five rhandi ndzi xava la ka star one two three hash eka My Town liya ya ku famba ni ma minetsi ya thirty so hikuva hi siku ndzi heta five rand.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku loko va vona onge data ra mina se ra hela va fanele va ndzi tivisa hi SMS leswaku data ra mina se ri le kusuhi ni ku hela ndzi fanele ndzi tirhisa hi vukheta ndzi ri vekele e swilo swa nkoka hikuva ri nga hela nkarhi ni nkarhi.

leyi nga ni nxavo lowunene i data ra Vodacom hikuva sweswi ku na Vodapay ri chipile swinene wa swi kota eku xave e twenty gig hi two hundred nyangha hinkwayo naswona yoleye i chipu leyi hi langutanaku na yona sweswi loko o tsandzeka yoleyo u ta kuma yo durha swinene.

yi tirha hi ndlela yo hlamarisa swinene yi ku nyika tinhlamulo leti a wu nga ti rindzelanga leti a ti ku tsandzeke ku ti kuma yi nga cinca e misava hi ndlela leyi hlamarisaka swinene vutlhari bya hina byi nga va lebyi engetelelekaka hi ku tirhisa AI.

Hi nga nghenise vuswikoti byo kume tifoni ta hina loko va hi yivelile hi kote eku ti tracker leswaku hi tikuma ti hlayisekile hi kota ku ti kuma hi xihatla.

swi nga seketele AI hi ku yi tirhisa swinene ni ku dyondzise vachudeni leswaku va nga yi tirhisa njhani AI ku kuma etinhlamulo ta nkoka ni ku kuma tinhlamulo ta tidyondzo ni ku va lava study-aka hi AI va nga swi tirhisa .

Tiyisekisa hi ku hileswaku vanhu va secha a swilo swo tala eka AI valava e vutivi bya xona valava les swa va la ku kuma e tinhlamulo ta vutomi lebyi hanyaka byona va vutisa AI naswona yi va nyike etinhlamulo leti kongomeke.

Ndzi vona yi ri kahle hikuva yi pfuna e vanhu leswaku va kuma e tinhlamulo ta nkoka leti a va ti lava va nga tikumeki eka vanhu kambe hi ku tshuketa ka tihlo eka AI va tikuma hi xihatla.

E mimpfuno ya ku tirhisa ti-chatbot hileswaku va hi hlamusela leswaku la u nghenaka koho ku ta humelela yini leswaku laha leswi u swi lavaka u u ta empfuno u ta wu kuma kumbe njhani.

cinca hikuva khale swilo swo fana ni leswi a swi nga ri kona kambe sweswi swilo se swi cincile swinene ku na ti-cellphone ta manyunyu eka foni u kuma swilo swo tala wa swi kota ni ku kuma swo dya u ri le ndlwini hikwalaho ka foni.

I swi khumbe swinene hikuva yi swi pfunile swichudeni swo tala enkarhini wa sweswi swi humelerile hikwalaho ka chatbot naswona swa ha ya emahlweni swi yi tirhisa evuton'wini bya byona.

Ndzi nga swi sirhelela hi ku faka a password-i kumbe a pin leswaku va nga swi koti ku nghena eka swilo swa mina ni hambi vo hlangana na yona a foni ya mina kumbe loko yi lahlekile ndzi nga yi faka a track-ara.

Leswo biha hi cellphone hileswaku yi nga va leyi yi ku gondzombelaka ku tlula mpimo u heta nkarhi eka yona ni khompyuta u nga ha endli swilo swa swa le ndlwini u nga ha koti ku focus-a ni le xikolweni hikwalaho ka phone kumbe khomphyuta.

Switirhisiwa swo tlhariha i ti-cellphone laptop-u computer movha ni swin'wana swo tala i swa nkoka hikuva enkarhini wa sweswi swi va leswi hi pfunaka leswaku hi kuma leswi hi swi lavaka hi nkarhi lowu hi lavaka hi wona.

mutirhisi lowu endleriweke munhu hi xiyexe i ntokoto wo tirhisa e swilo leswi nga na swona hi ndlela leyinene loko se ni ku va lava hi swi hlayisaka naswona.

Nxavo wa ti-cellphone wu le henhla hikwalaho ka leswi ti-cellphone ti nga na swona ni hikwalaho ka thekinoloji leyi nga le ka ti-cellphone ta sweswi tithekinoloji le henhla ngopfu hikwalaho ka swona ti-cellphone ti va ti durhaka.

Tikhampani to hambanahambana ti za ti durha ti hambanahambana hikwalaho ka maendlelo ya tiselufoni ni leti ti-cellphone ti nga na swona a ndzeni ka swona.

iPhone yi hambane ni Samsung hikuva Samsung yi Android kambe iPhone yi wela eka Apple naswona iPhone yi teka swifaniso swo saseka swinene ku hambana ni Samsung.

Afrika-Dzonga yi fanele yi va leyi endlaka leswaku hinkwerhu ka hina ha fikeleleka eka internet-i network-i yi va leyi yi ri yi ri ekusuhi na hina hinkwerhu hi kotaku eku yi fikelela hi hi ri hinkwerhu.

A ndzi pfumeli hikuva e data ri chipile swinene enkarhini wa sweswi, lexi hluphaka i netiweke leyi hi hlanganelaka na yona. Sweswi siku na tikhampani to tala leti xavisaka e data ro chipa to fana na Telkom, Vodacom na MTN. Wa swi kota ku ti xavela e Wi-Fi leyi yi kotaka i ku last-a e n'hweti hinkwayo, u badala mali yitsongo n'hweti hinkwayo. Hi xitalo u nga badala three hundred u tirhisa e data n'hweti hinkwayo. So data a ndzi voni ku ri xiphiqo, xiphiqo enkarhini wa sweswi i netiweke leyi hlanganelaka na yona siku ni siku.

wa Vodacom na Cell C wu hambanile swinene. Vodacom yi na tindlela ta yona to chipisa, sweswi ku na VodaPay wa ri kume e one gig-i hi rhandi ra siku hinkwaro. Naswona wa tlhela wa swi kota ku xava e data ra n'hweti hi one fifty leri nga kotaka ku last-a. Kasi hala tlhelo na yona Cell C yi na tindlela ta yona, yi na ma contract-i yo sweswi u nga wa teka yo fana ni Wi-Fi. U nga yi ya yi xava naswona n'hweti ni n'hweti u hakela mali yitsongo, u yi chela ekaya ka wena. Kambe mina ndzi nga hlawula eku tirhisa e Vodacom hikuva network ya yona yi khoma kahle, naswona vanhu vo tala va rhandza a Vodacom.

Ku va e data ra mina ri expire-a ndzi nga si ri heta, swi ni twisa eku vava ngopfu hikuva ndzi ri xave hi mali yo tala kambe swi ndzi tsandzekile ku va loyi ndzi ri hetaka hi nkarhi. So swa vava swinene. Hi mhaka enkarhini wa sweswi loko hi xava data se hi xava data ra siku, leswaku leri ni nga ta kota ku ri heta hi nkarhi leswaku ndzi nga hlangani no va data ri expire-a ni nga se heta ku ri tirhisa. Hikuva e mbilu ya mina yi nga va leyi vavaka swinene. Ndzi nga ndzi titwa onge ndzi tlangise e mali ya mina na ku ve na yona ni mali ya kona a yi kona. Se nkarhi wa sweswi ndzi xava e data hi ku ya hi siku.

Hi n'hweti ndzi tatisa hinkwawo masiku, hikuva data leri ndzi ri xavaka hi leriya ra le ka VodaPay eka Vodacom. Ndzi ri xava hi one rhandi.

Data ya ti-cellphone i data leri u ri kumaka loko wa ha xava e foni ya wena yintshwa. Va ku byela leswaku u ta kuma e data ra so na naswona ta tirha eka swiendlakalo leswi hinkwaswo u nga kona eka foni leyi ya wena.

A ndzi ta ri tirhisa hi vukheta, ndzi nga download-i swilo leswi nga pfuniki nchumu. Tanihi xichudeni xa xikolo, a ndzi ta ri tirhisela e swilo swa xikolo nkarhi na nkarhi. Naswona ndzi ri tirhisela ka swilo leswi swi nga ta ni pfuna, a ndzi fanelanga ndzi vukheta a mavhidiyo. Leswi hi leswi nga ta n'wi dyela e data, naswona swi nga ta endla leswaku n'hweti yi hela e data ri herile. So a ndzi ta endla sure leswaku ndzi endla swilo swa nkoka ka ntsena hi rona, ndzi dyondza tibuku hi rona, ku endlela leswaku n'hweti yi fika emakumu data ra ha ri kona.

Hi za hi hlawula e Wi-Fi hikuva e Wi-Fi ya swi kota eku tirha na hambi gezi ri nga ri kona, a network ya yona yi khoma kahle. Naswona e Wi-Fi a yi durhi naswona wa famba kun'wana na kun'wana na yona na hambi wo yi faka a xikhwameni xa wena. Naswona e Wi-Fi data ra yona ri xaveka swinene, u nga xava hi three hundred-i kambe ri swi kota eku heta n'hweti hinkwayo. Naswona network ya yona yi khoma kahle swinene.

Mina ku endle leswaku a ri heli, nkarhi na nkarhi ndzi tshama ndzi ri eku ri chekeni leswaku se ri famba kwini. Naswona ndzi langutisa leswaku xana hi loko ndzi lava leswaku e n'hweti ri hela ni data ra mina ndzi fanele ndzi ri tirhisa hi ndlela yini. Loko ndzi vona leswaku se i ri ntsongo ngopfu, a ndza ha wa langutisi mavhidiyo, a ndza ha download-i naswona a ndza ha tlangi ma-game ya online. Kambe se ndzi ri tirhisela ntsena swilo swa nkoka swo fana no tsala mintirho ya xikolo, no tlhela ndzi ndzi nghena eka social media, ndzi kambe ndzi nga langutisi mavhidiyo.

Ni nga byela malume leswaku ma-data lawa u ma kuma mahala as long u xave foni ya nyuwana va ku nyika ni ma-data so ma-data lawo u ya kota ku ma tirhisa a nga xavanga a nga khipanga mali ya yena a nkwameni wa yena so ma data lawa u ta kote ku endla swin'wana ni swin'wana swa a swi lavaka naswona va mu pimela kumbe va mu fakela ya nyanga ni nyanga so a nga swi kota ku ma hlayisa loko a lava ku ma hlayisa naswona a nga boheki ku va lweyi a xavaka kumbe loko ku hela n'hweti a hakelaka a a Vodacom mali yo karhi hikuva a data leri fambisana ni nxavo wa foni se va ri faka kwala so ni nga endla malume a swi twisisa hi ku olova i ndlela yoleye.

Ndzi vona onge hikwalaho ka mphikizano wa matirhiselo ya ma-network hikuva se ku na ni naswona ku na ma-Vodacom ma MTN ma-Telkom ni ma-Cell C se ni ma-Wi-Fi swi le kulweni hikuva swi le bindzureni so khampani yin'wani ni yin'wani yi ta ni swiringanyeto ya swona naswona tin'wani ti ringeta ku chipisa leswaku ti ta va leti kotaka eku xaveriwa naswona swi endla leswaku tikhampani letin'wani ti va leti ti waka ti nga bindzuri kahle hikwalaho ka ma Wi-Fi lama nga nghena enkarhini wa sweswi hikuva vanhu a va ha xavi data eka ni ma MTN va va lava xavaka e Wi-Fi leswaku va kote ku kume e data ro ka ri nga durhi so swa kavanyeketa eka tikhampani letikulu.

Ndzi nga vula leswaku vanhu enkarhini wa sweswi a vo tala a va ha languti leswaku va xave data yo fikela kwihi as va ri kota ku va nghenisa laha va lavaka kona va va la va ri xavaka naswona matirhiselo ya wona ma va yo biha swinene hikuva va ha languti leswaku va endla yini hi wona va matirhisele eswilo swa ngopfu a va ha swi tirhiseni swilo swa nkoka nghozi matirhiselo ya vona u kuma a xave data a la ku endle swilo swa xikolo kambe eku heteleleni a va lweyi se a tirhiselaka e swilo swin'wana se sweswo i matirhiselo yo biha swinene yo dya data hikuva vanhu vo tala masiku lawa va kayivela so eku xava ka data hikuva ra durha swinene.

Munhu loyi a nga swi endla hi ku tishisa riqhingho ra yena a ri data a nga a nga ri tirhisela ku nghena eka inthaneti ku gugula e swilo swa nkoka ku vutisa swivutise ku nghena ka ma-WhatsApp ka ma-Facebook ku hungasa ku tlanga ti-game ni swin'wana swo tala naswona foni ya pfuna swinene hi ku tirhisa data eka ku tsala mintirho ya xikolo ni ku gugule swilo swa ntirho kumbe ku endla leswaku u tiva swilo swo tala hi inthaneti.

Munhu a nga fikelela swilo swa ku tala hikwalaho ka data a nga vulavula ni vanhu va le kule swinene hikwalaho ka data ni hambi wu ri eSouth Africa wa swi kota ku vulavula ni munhu wa le America hi ku tirhise data ni hi ku tirhise e WhatsApp hikuva e WhatsApp na yona i tirha hi so nga swi kota ku fonela munhu hi WhatsApp u vulavula na yena a ri kule swinene u nga swi kota a ku download-a a ma-video ti-game ni swilo swa nkoka swa mintirho mafayili ni hambi swilo swa wena n'wini swa le bank swilo sweleswo swi lava a data ku nghena so swilo swo tala eka foni masiku lawa swi tirha hi data so loko u nga na data swo fana ni leswaku foni ya wena u yi tirhisele swilo swa hava hikuva swilo swo tala swi lave e data.

a yi hambananga hikuva na yona Wi-Fi i data so hinkwaswo swilo leswi swaa swi kota ku va leswi hi nghenisaka eka inthanete hi kote eku kume swilo leswi hi swi lavaka hi gugule swilo leswi hi swi lavaka so a ku na ku hambana hinkwaswo i swa .

Ku pfaleriwa data i ku ka u nga ha swi koti ku nghena hi ku tirhisa data kumbe ku gugula e swilo swo karhi ni ku va u kote ku vona meseji ni ku nghena eka swilo swa wena swa le bank-e a wu swi koti hikuva u va loyi se u pfaleriweke data so e swilo leswi kotaka eku tirhisiwa hi data wehe a wu nge he swi koti ku swi endla u ta va lweyi se u pfaleriweke data so swi ta tikela leswaku u swi fikelela.